Dula fatshe, ntse ke dula ke shebane le di- form kelello ya kgathala, and ha kelello e ntse e kgathala, e ya motho, a ntsa kgutlela morao, a qetelletse a phela bophelo bo sa hlwekang. O ka reng a ne qetelletse hore, hobane ha motho o ntso Ikwetlisa, kelello ya hola, mme le mmele wa hola, o kgone ho etsa dintho tse ngata, la nkutlwa bana ba ka, hore kelello e dule e bulehile, e dule hobane ka leng la matsatsi ho sa kwetliso, o ka qetelletse o be na le kgatello ya maikutlo, mme ha o ntso o ikwetlisa, ho e etsa hore motho o dule o le ka hara sebaka baka o ntso batla ho sebetsa, o tsona le tjheseho ho sebetsa. Kelello ya hao e dule e ntse e bolaile ka mehla le matsatsi. Nka thabela ha le ke le ka qala la kwetlisa, ha e ntshware hantle ka nnete, taba ya hore le dula le shebane le mehala ya lona, le sa etse letho.

Ipotsa hore ntho enana ekaba e tswa kae, ee, le dintho tse ba sebedisitseng monana. Mohlomong ke tsona tse ka etsang hore motho a qetelletse a ipotsa hore, hotjhong ha le ya loka tsenana, hobane ka o fe batho hangata e leng rona batho haholo batsho baholo, re rata hore re bone ntho re ntse re bone lebenkeleng, ha re se re bona lebenkeleng, re utlwa re sa tshepisitse hantle hore e ka sebetsa, kafa jwang.

Ke ntho e ntle haholo, hobane di etsa le kelello ya motho phomole. A seka ba na le dintho tse ngata ka kelellong, mme ha o so qetile kaofela mosebetsi o e yetsang, o kanna wa nkela mohala wa hao, wa ipapalla di-game tse o di ratang, oo tsa dipapadi tseo di ratang, mme o thabise, ho etsang hore bobebe hore motho o sena le hore , o etse dintho tse ding hape tse tla o kgathatsang. O ka nwa itulela setulo sa hao, mme intshang bodutu , ee ke bile bonolo haholo ntho eo.

Ke o thuso re bule, re be na le sebaka moo re kenya dintho tsa ho bapala hantle, hape di bolokwa hantle, le dikolong ho be na le dintho tse qalwang, hore bana ba tswa sekolong, hona dijareteng tse tsa sekolo, ho bane le dipapadinyana ba di etsang, hore ba kgone hore ba na le ditlhako tse tsa bona , ba o ikwetlise, ba etse eng , ka morao ba ka ya hae hee.

Re bone hore batho ba ka mo ba tshwanelang matsoho haholo, empa hape ba ratana ka ha re bona hore re tle monana, re kgutlele hae moo re tswang teng, mme re kope lone baahisane ba rona hore, le mpe le re thuse le lone, le re tshehetseng ka seka malapa a mang e re tswang ho ona ka ntle monana, e re bone ntho e ntle haholo, ba support-a, ba tshehetsa bashanyana ba bona, dinthong tsenana tse ba e etsang, e entseng hore bashenyana ho feta. Nka thabela le lone, ha le ka re fe etsetsa ka moya o feela, hore le bone bashanyana banana ba kgone ho kgothala, mme ba kgone hore ba seka ya seterateng, ba dule ba na le tjheseho ya ho ba kahara nthwenana e re etsang.

Ba jwetse batjha banana, hore ha ba tswa sekolong, ba phakisitse dinthong ditulong tsenana tsa ho ikwetlisa, hore ba kgone ho dula ba na le matla, ho ya ka letsatsi le leng, mme hape ba kgona hape, ba kgone le hore ha ba shebile dibuka , Kelello .

Ha nka se nahane ho di rekisa, hobane di le tlile sehlopha senana se la tlisetsa le thabo nakong ya tsona, moo ho santsane di bapala hantle. Nka zama hore ke boloketsa tse ding, ha malome wa ka, ka se ka ha malome wa ka a ka di reka. Nka zama ke boloketse bohlokwa haholo, tse ke tsebang hore tsenana ke la ke la etsa mehopolo e metle ka tsona, mme nka rekisetsa malome wa ka, ka three hundred, kapa for di for yona four hundred. Empa nka se ke sa mo rekisetse tsona, ntse ke e boloka tse ke di ratang, saruriruri.

Le yona cricket-e haholo-holo makoisheneng, hobane batho ha ba di hlahisetsa haholo, di tsona dipapadi tse tjena, ee.

Tshwane, Empa nna nka e etsa, mare re le batho ha re tshwane, empa nna nka e etsa. Hona le batho ba bang ba sa kgoneng hore ba kgone ho matha, ba kgone ho etsahala dintho tse hlokang hore di ba heme haholo. Empa nna nka e etsa ka hobane ke ya tseba hore ke tla be ke ke ikwetlisa, mme hape ke lokisetsa bophelo baka.

Etswa haholo ke hore ke ithabise, ke yona ntho e ka tshwanang le bo basketball-o, hobane ke ya habedi kapa thararo bekeng, ke utlwa hantle feela hore e jwang, e monate. Ke bapale feela, ke bapala dihora tse tharo ka letsatsi , hake sena ntho tse kgolo tlamehile ke di etse, mara neneng nka fetella, ho ya fela ka letsatsi leo ke le tshwereng, ke letsatsi le kakang.

Hore ntho e buang ke ntho eo e buang, and ke dumela le nna hore ke nnete, empa ke ka leka hore ke o mfe hape yona ke kgona ho di bapala hape, mme empa ke bapale ka nako e itseng, ka nako e itseng e seka di bapala. Ke kgone hore ka nako eo ke sa bapaleng, ke nenne ke shebe ntho tsaka tsa sekolo, mme ha o bona tsa sekolo di sa phahame hape, o phetha wa enka hape. Nka thabela ha oka mfa monyetla oo hape.

Ha ayo motho a bapalang bolo ka seka motho onana, motho onana o na le lerato la raha bolo enana, o no utlwa ka hao ngwana ka. Mamela watseba ha re bua ka motho onana, wa bona ena ke talent-e, o fuwe, hee o fuwe motho ona, ke hore o etse hore o na le tjheseho le wena, o ka kena ka hara yona o bapala, empa wa tseba hore aa keyena feela a tseba, hobane o re tlisetsa lethabo le lengata feela.

Ho bapala ka ngwanaka, ho bapalwe bo mastafo, ho bapalwe king of fighters, ebile di ngata tseo tse ne re bapala moo, hona le engwe e ba ibitsang phololo, ho se monate o tla bona re tletse moo, e le rona re bapalang, ele lethabo feela, o sa nahane dintho tsa seterateng, nako tsa kgale tse monate.